Ndakhe ndafumana ukuthi ufumane iWi-Fi ecothayo loo nto yandenza ukuba ithathe ixesha elide kakhulu ukuba ndigqibe le nto bendiyenza. Umzekelo ngaloo mini ndandizama ukuthumela iinto zesikolo, ndandifuna isikolo ngoku ke yathatha ixesha elide kakhulu ukuba ndizithumele ezonto. IWi-Fi kwakugcwele abantu icotha kakhulu ngoko kwakunzima kakhulu ukuba ndigqibe le nto ndandiyenza.

Ndakhe ndayifumana into enjalo. Ndafumana ndabona into ebhalwe phantsi, ebhalwe efowunini yoba kukho i-promotion ekhoyo kwenye inkampani. Nam ndayikholelwa ke loo nto endiyibonayo ndaaya ayokwenza le nto kwakuthiwa mandiyenze phaya kule nto ndandiyifunda. Xa ndifika kule khampani kwathiwa ayaziwa kwaukwaziwa kwale nto ndithetha ngayo. Ndababonisa ke batsho ke bona bathi, hayi, ezi ziindaba zobuxoki zange bazipapashe kwaye abayazi bayaqala nokuyibona.

Ndingathi mna ezi ephu zinceda ngoba kulula kwaye kulula ukuthumela iminxibelelwano kumntu ofuna uthetha naye. Umzekelo xa ufuna ukwazisa umntu okude osendaweni efana neGoli, kudala wawuzosebenzisa ileta, leta leyo iyawuthi ithathe . Kodwa ngoku umntu uyakwazi ukumfumana ngoku ngoku ngoku ibe ngathi ulapha. Uthatha nje ifowuni yakho umthumelele umthumelele, yena uzawukhawuleza ayibone, loo nto incede kakhulu. Kwaye kulula nokufumana izinto ozifunayo, umzekelo kulula nokufumana izikolo ngoku ngokusebenzisa nje ifowuni. Kwaphela nalaa nto yoba abafundi bahambe bayolinda isidala ecamkwezikolo befuna isikolo.

Unxibelelwano endilisebenzisa kakhulu nguWhatsapp ngoba uWhatsApp kulula ukumsebenzisa kwaye kulula ukuthumela into into ofuna uyithumela kulo mntu uthetha naye. Kwaye eyona nto ndiyithanda kakhulu ngoWhatsApp ngoba uyakwazi nokwenza ividiyo apho khona uza kumfowunela umntu umfonele ngevidiyo apho akubone apho ukhoyo, nithethe nibonana nikwazi nokubonisana izinto enizenzayo.

I-solar inganceda kakhulu ngoba iyawuthi xa kwenzeka ucimicimi wombane kube lula ukuba ndilayite i-solar yam le, koko bendiyifikile ndikwazi ukusebenzisa ezi zinto endizisebenzisayo ndikwazi ukusebenzisa iWi-Fi usebenzisa or ukusebenzisa i-solar. Kwaye kulula nokuyisebenzisa i-solar, ayidingi ayifuni izinto zixabisa kakhulu.

Ndingabhala ngomdlalo obusandukudlalwa ngaMabhokobhoko edlala neItaly. Apho khona aMabhokobhoko athe awina ngo-fifty ku-nil. Loo nto indonwabise kakhulu, loo nto yinto endiyaziyo enothi ivuyise abahlali abantu baseMzantsi Afrika koko ndingabhala ngawo aMabhokobhoko.

ndifake into ekuthiwa yiphasiwedi, le nto ithi ukuze ivume ukusebenza iWi-Fi yakho umntu afake iphasiwedi, efowunini yakhe ivume ke ngoku. Loo nto iza kunceda ngokuba kungakhawuleze kugcwale abantu ongabaziyo kwiWi-Fi yakho ikusokolise.

Kuqala ndingaqala ndifake i-solar. I-solar yeyona nto yokuqala ecingwa ngabantu xa kuthethwa ngokucima kombane ukuba ngoba kulula ukuyisebenzisa kwaye yeyona nto isetyenziswa kakhulu. Eyesibini into endinoyisebenzisa yi-generator i- generator isebenza yona ngepetroli ufaka ipetroli uyilayite ufake endlini ulayite endlini ukuze ulayite iWi-Fi.

Into endayenzayo ndathenga i-airtime. Ndathenga i-airtime ndayifaka efowunini ndacofa apha efowunini ndikhangela le datha ndandifuna ukuyithenga. Xa ndifika ndifika kuthiwa kukho into entsha efikayo laa nto eyenziwayo kuthiwa sisipeshali soba ufumane idatha enintsi for ixesha elinintsi. Ndathi ke ngoku ndaqonda uba mandikhe ndifake le idatha ndiyibonayo intsha ndiqaka ukuyibona. Xa ndiyifaka hayi iyasebenza nyhani kwaye ayiduri kakhulu kwaye ihlala ixesha elinintsi kunale ebendiyithenge evenkileni.

Ndingajonga eyona nto isematheni yabantu kwezi ntsuku. Ogqiba kwam ukuyifumana ndizame ukusebenzisa yona okanye usebenza ngayo ukuze ndibe ngumntu ozawuba esematheni yabantu.